Ukuba yingxenye yemncintiswano wezemindlalo kwatshintsha kakhulu impilo yami futhi ngazithola ngihlangana nabantu abahlukahlukene empilweni, futhi ngathola ukuthi impilo yami ngi-healthy ngiziphilela kamnandi kahle, anginakugula okuningi emzimbeni. Futhi uma ngigula amasoja wami omzimba akwazi ukulwa nokugula loku masinyane. Futhi ukuthi mawudlala necembu eliphuma phambili kumnandi kakhulu ngoba khona ne-sponsorship bakwazi ukukuthatha uhambe ey'ndaweni ezithize nethize ziyodlala namanye amathimu wezinye izindawo. Futhi nothola ama-trophy nemimendlela. Yinto le engibona ukuthi beyingijabulisa kakhulu kakhulu ngoba imncintiswano engizibona ukuthi nami italente lami ngikwazi ukuzikhombisa abantu nomphakathi. Nomndeni wami uma ukhona bewungibhekile ngidlala, ngizizwa ngijabulile.

Uma mina ngicabanga ngembono wami ukuthi lo muntu lo kumele ahlale nesitayele sakhe sakudala ngoba abantu bathanda ukushintshatshentsha izitayela. Mhlawumbe abantu abakasiboni isitayela sakhe, umuntu lo akazame ukuthi azichumanise nabo-Facebook no-WhatsApp, ne-social media abo-Instagram ukuze abantu bakwazi ukubona umsebenzi wakhe. Ngoba abantu utholukuthi ababoni umsebenzi wakhe ngoba umuntu, amaphepha abasawathengi futhi nama-billboard, ama-advertisements baseyitolo abantu abasakwazi ukuwasebenzisa.

Umdlalo engithanda ukuwudlala kakhulu wumdlalo wamakarata, umdlalo we-five cards, ngoba i-five cards ilula kakhulu. Yiwo mdlalo engibona ukuthi ngingakwazi ukuwudlala kakhulu ngoba kumele amanamba ayi-three a-match-e, nalawa amayi-two, ngaba ama-alphabet ayi-two a-match-ayo. Futhi igemu enye engithanda ukuyidlala i-casino. I-casino engithanda ukuyidlala ngoba i-casino wenza i-ten. Amanamba namba amanye namanye awayenzayo kumele awa-add-e aze akwazi ukuhlanganisa u-ten. U-casino ngiwuthanda ngoba ungifundisa i-maths, futhi ngikwazi , ungifundisa ney'balo.

Abantu abasha abadlala ibholo njengaboSibusiso Zwane abadlala ibhola ngoba bazimisele kakhulu. Ngoba mengikwazi ukuba yi-man of the match. Ukuba i-man of the match kukhombisa ukuthi uzimisele kakhulu ukudlala ngoba udlala ukudlula wonke abadlali futhi ukwazi ukubhalansa imndeni futhi ne-game yakho . Abaqeqeshi bakuthanda kakhulu kakhulu, kabi. Futhi njengoboCasper Semenya, noma umphakathi umbona ngenye indlela abanye bambone ngenye indlela kodwa yena ucinisekile ukuthi yena uyakwazi ukudlala, ukugijima kakhulu than wonke abogijimako futhi uzimisele.

Izikole zingazigcugcuza ukudlala kwabafana namantombazane i-sport, ukuba bangadlala bonke uma bangadlala ibhola ngoba ibhola likwazi ukudlaliwa abafana futhi likwazi ukudlaliwa amantombazane. Kungaba yinto enhle kakhulu kakhulu kabi ngoba ingahlanganisa bonke. Ibhola labafazi lamalanga lawa bayadlala, i-South African Women ihamba phambili ngebhola, iBanyana Banyana. Futhi uma bahlangene, bangayenza umehluko omkhulu kakhulu.

Yebo, indaba ngithi ngoba isikole singaduze ngasekhaya. Kwakudlalwa abantwana besikolo bakasisi wami. Badlala ibhola eprimary school ngoba umdlali lo abazali bonke bakhona ngoba bahlala eduzane. Kwakumnandi kakhulu ukubona abantwana notalente abantwana abanalo. Ngoba ngalelo langa lelo babengadlali ibhola kuphela kodwa babedlala iy'pothi ezihlukahlukene, ukugijima, abo-netball, nabo-volleyball. Abantwana baba-celebrate-a bazitholela ama-trophy. Kwakuyinto enhle kakhulu kabi lokho ukubona abantwana baphumela phambili ngey'ndaba zokudlala i-sports.

Izikole zingasiza ukuthi uma zingathola ukuthi abantwana babheke kakhulu i-screen, umabonakude. ngoba umabonakude uma uwabheke kakhulu ukwazi ukulimaza amehlo. Futhi ngahlanganisa ngalesi sikhathi lesi ukuthi kube nesikhathi sokuphumela ngaphandle kuyodlaliwa umdlalo le esiyibonile esiskrinini njengabantwana besikolo. Futhi njengoba nabantu abadala amaselula foni awalunganga kakhulu emehlweni ngoba sithanda ukuthi siwabheke kakhulu uma sisembhedeni noma sesivuka ebusuku. Loko kusilimaza kakhulu emzimbeni nasemehlweni, asisakwazi ukuthi mesisebenza sisebenze ngendlela efanele ngoba sesidiniwe. Isikhathi esiningi sisimosha siseskrinini nasemafonini. Kodwa nasey'kolweni kuba kuba mawungahlanganisa ukuthi kube isikhathi esincane seskrinini, kuba isikhathi esinkulu kwabadlala ama-activity ngaphandle.